Ndzi twisisa leswaku home based care i ndhawu leyi nakekela vadyuhari na vatsoniwa va hina hi ku va nyika valanguteri va nga va lava va nga ta va nyika swilaveko kumbe va va pfuna ku fikelela swilaveko swa vona swa siku na siku valanguteri lava nga ta va pfuna hi ku veni va kuma swakudya hi ku ve ni va ti basisa ni ku ve ni va ve ni munhu wo vulavula na yehe kumbe wo mu vona siku na siku ndzi vona home based care ku ri mhaka leswi ya kahle swinene etikweni hikuva yi pfuna vadyuhari na vatsoniwa va hina ku va ni ku va ni vunakekeri lebyi va byi lavaka ni ku va ni xindzhuti etikweni.

Hikuva vanhu lavakulu va suka va nga ha ri na wona matimba yo ti tirhela ku veni va kota ku fikelela swilaveko swa vona kambe swo swilaveko swa vona swa ha ye mahlweni tanihiloko va hanya se ke mali leya mfumo ya pfuna ku ve ni yi fikelela ka swilaveko swa voho swa siku na siku ya va pfuna ku ve ni va nga kuma swakudya ya va pfuna ku ve ni va nga kuma swiambalo ya va pfuna ku ve ni va nga kota ku ti akela tiyindlu kumbe ku va na yindlu ehansi ka voho naswona va ya kota ku ve ni yi va pfuna ku hlayisa mindyangu ya vona onge va le ku tirheni tanihiloko nkarhi lowu a va tirha va ha ni matimba va nga se dyuhara se ke i ya nkoka swinene e mali leyi.

Ndzi nga nyika yo ya nhlonipho ku sungula eka vanhu hinkwavo lava nga le mutini leswaku vanhu lavakulu lava va faneriwile hi nhlonipho ni xichavo nkarhi hinkwawo xa vumbirhi ndzi nga kuma vatirhi lava nga ni ntokoto na ku nakekele vanhu lavakulu lava dyuhareke ku veni va ta va nakekela va va basisa va va endlela hinkwaswo leswi swi ta endla va tshama va na xichavo va na xi nhlonipho va na ni ku bukeka xindzhuti emutini na le tikweni.

Ina ndzi vona ku ri mhaka leyinene ka ya kahle swinene ndzi vona yi ri kahle hileswaku loko munhu a pfumala i va a nga na wona matimba yo fikelela swilaveko swa yena se ke loko a kuma mudende lowu wu ta mu pfuna ku fikelela swilaveko swa yehe tanihi vanhu van'wanyana lava nga va nga na vanhu kumbe vanakekeri lava va pfunaka ku fikelela swilaveko swa vona se ke mali leya mudende leyi fika yi yima tanihi munakekeri wa voho ku fikelela swilaveko swa voho.

Hi ku languta ikhonomi ya tiko ndzi vona mali leyi yi ringanile yi ringanile hikuva ya swi kota ku ve ni yi pfuna vanhu ku va fikelela swilaveko swa voho swa vutomi ku nga le swa nkoka swilaveko swo kuma swakudya swilaveko swo kuma swi ambalo na swilaveko swo ku veni munhu a va na ndhawu yo fihla nhloko ka yona ku nga yindlu se ke ndzi vona yi yenerile swinene.

Ina ndzi vona yi kota ku nyika vukorhokeri bya kahle eka vaakatiko bya vona hambileswi kalaka yi nga na switirhisiwa kumbe yi nga ri ya manhyunyu tanihi tin'wanyana ta tindhawu ta le henhla kambe ya kota ku fikelela eka swilaveko swa rihanyo ra vanhu va rona ya kota ku ve ni yi tshungula faneke yi tshungulaka koho ni ku nyika vukorhokeri hi ku hetiseka ka vanhu va ko yoho yi nga tatisiwa yi va ya le henhla kambe hambi yi ri tane ta swi kota ku ve ni ti nyika kumbe ku endla ntirho wa tona.

Yi nga sungula hi ku tatisa tindhawu to kuma rihanyo eka roho ndhawu to fana na titliliniki hi ku ya hi nhlayo ya tiko va nga kota ku tatisa endhawini kumbe etikweni ku kumeka ku ri na timbirhi tinharhu hi ku ya ka ku tala ka vanhu va nga yantswisa miako ya voho eka tindhawu leti ta rihanyo ku ve ni na yoho yi kota ku fikelela xiyimo xa miako yin'wanyani ya hala henhla leswi ta pfuna eku veni etliliniki kumbe ndhawu ya rihanyo yi va ndhawu leyi nga na vuswikoti kumbe matimba yo nyika vanhu e rihanyo ra kahle ni ku tshungula hi nkarhi lowu hatliseke swinene.

Nkoka wa ti-mobile clinic i ku va hambi ku pfumala endhawu ya rihanyo kumbe tliliniki yeleyo ya kota ku fikisa ntirho wa yoho eka vanhu ya kota ku tisa mirhi ya kota ku tisa madokodela ya kota ku tisa tinese nakona ya kota ku tisa ntirho wukulu wa ndhawu ya rihanyo eka vanhu hi xihatla leswaku na voho va kota ku kuma rihanyo ra voho ekusuhi se ke yi pfuna ngopfu ndhawu ya mobile clinic loko yi fikile etikweni.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva ku va na titliliniki kusuhi swi ta pumba ntshikelelo ehenhla ka voho loko va la kuma rihanyo ra kahle swi ta va pfuna ku ve ni va nga tirhisi timali to tala va khandziya va ya kule kumbe va ya madorobeni ku ya kuma rihanyo loko tliliniki yi ri kusuhi na vona swi ta pfuna nakambe leswaku loko ku na xiyimo xo hatlisa xa rihanyo ra munhu a hatla a kuma ku ku pfuneka ekusuhi ko kwala ka ka yehe kumbe tikweni ra yehe ku nga ri swo yimela ambulense yo suka kule exibedhlele xa le xa le dorobeni kumbe ku khandziya yehe n'wini a famba a ya ko kwale swibedhlele swa le dorobeni se ke yi pfuna swinene.

Ndzi nga ringeta ku lavisisa hi vuenti e mavabyi lawa a nga na wo ndzi nga ringeta ku lavisisa ku tiva ku hi tini tindlela leti munhu lo a nga kusuhi a nga pfunaka hi toho hi ka xinkarhana nyana na vadokodela lava nga tokota hi wo va nga se fika ndzi nga lavisisa leswi loko swi koteka ndzi ringeta ni ku mu nyika vupfuni lebyi tindlela leta mu pfuna ku ve ni loko va fika va mu kuma a ri kahle kumbe a ri le ka xiyimo xo pfuneka.

Ndzi vona va hlwela hikuva laha va tshamaka koho loko ku nga ri na nghozi ku va ku ri kule minkarhi yin'wanyani eka laha ku nga endleka nghozi ko se ke swi va tekela nkarhi wo leha nyana ku ve ni va fika laha ku nga na nghozi koho xa vumbirhi ku na vatirhisi va tindlela van'wanyana emagondzweni ku tala ka ndlela traffic leyi va ka yi ri ko endleleni ya va khomelela kuveni va nga hatli va fika laha va yaka koho ni ku va hambi va fakile lexa xa voho xa sayirini xi rasa ku na vatirhisi va ndlela van'wanyani lava nga va pfuleleki ndlela va va nyika ndlela ku va hatlisa va ya fika leswi i swin'wana swa tinhlamuselo leswi khomelaka ku ve ni va hatla va fika.